Mo setsong sa rona re apara diaparo di tshwana le makgabe kgotsa seope mme mo segompieno go ne go a fetoga ka gore go setse go apara diaparo tse di tswang kwa ntle. Go aparwa marukgwe, mesese le tse dingwe tsa kwa godimo tse e leng bo dihempe le di-t shift.

Ee moaparo wa setso o ka aparwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gore nako tse dingwe conference eo e batla go tshwarwa setso go bo go batlwa gore dilo di diriwe ka setso jaanong diaparo tsa setso di tla tshwanela moletlo owa kgotsa conference eo.

Moaparo o montle wa setso wa basadi ke makgabe o bidiwa makgabe ke nagana gore ke moaparo o montle ka gore originally ke tswa mo baTswaneng meaning gore le nna ke moTswana so moaparo owa wa nkgatlha ebile o montle o matlhong a me.

There's this what we call fashion, fashion-e e dula e ntse e tswelela pele e tswelela pele meaning gore e ka tswa e le gone ee gore diaparo tsa segologolo tse di khutshwane di rotloeditse diaparo tsa segompieno tse dikhutshwane ke sone se basadi ba gompieno ba kgonang go apara diaparo tse dikhutshwane m mme go kaiwa di sa siamela basadi mare re ka se tseele ope tshweetso. Fashion-e a fetoga and-e dilo di a fetoga nako le nako so diaparo tse dikhutshwane di ka tswa di tswile go tsweng mo go tsa maloba e ka tswa e le gape fashion-e ya gompieno.

Ee fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di kgona go bontsha gore motho ke wa setso safe because re le batho re a itse go retswa mo ditsong tse di farologaneng ebile ke a itse gore setso sa ka re apara eng, re tsenya dibaga tsefe ebile re ikgabisa jang. Le fa re ithuta day to day ka ditso tsa batho ba bangwe re kgona go bona gore motho ke wa setso sefe ka tsona moaparo, dibaga le setaele sa gagwe sa fashion-e.

Mosadi o nyetsweng o tshwanetse go apara meaparo e sa ntsheng dikarolo tsa mmele ka gonne go dumelwa gore di tshwanetse di bonwe ke monna wa gagwe fela a le nosi eseng banna ba bangwe ka jalo a woman must not wear too much revealing clothes mosadi o tshwanetse go apara mesese e metelele, di-top-o tse di sa tlhagiseng matsele gore e nne mosadi o tlhompegileng a bonwe jaaka mosadi o tlhompegileng a se bonwe jaaka mosadi wa kwa straat-eng.

Diaparo tsa setso tsa seTswana go le gantsi di ne di diriwa ka matlalo a dinku, matlalo a dipodi, matlalo a dikgomo le diphologolo tse dingwe. Fa ba sa itlhelele matlalo a diphologolo ba ne ba dirisa wool eo ba kgonang go e reka kwa mabentleleng kgotsa ba ya nageng ba ya go kgetlha mokhazi. Jaanong gore ba dire ka dilo tseo ke ka gore ke tsona fela dilo tse ba ne ba kgona go di fitlhelela, dingwe tsa meaparo eo ke makgabe, seope le tseo ba tlabe ba di dirile ka wool tse basadi ba kgonang go itšhuba matsele ka tsone.

Ke akanya gore kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke gore setso pele pele basadi ba teng ba ne ba apara dilo tse di khutshwane tse re ka di bitsang gore they are too revealing and then diaparo tsa basadi gompieno jang di relate-a le tsele tsa setso tsa bogologolo gonne ba kgona go dira diaparo tseo le tsone ka dilwana tsa segompieno.

E nna ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno because dilo di a evolve-a what we see today has evolved from the past meaning gore diaparo tsa setso jaaka le tsone di le teng di kgona go diriwa ka mokgwa o di diriwang ka teng go sa latlhiwe setso mme they can go together di tshwane fela le tsone tsele tsa maloba fa go tlhakanngwa or go shebiwa mo go tsa gompieno gore ke diaparo tse di jang.